A na le seabe sa go tshwana le gore ga batho maitseo a bona a se ya siameng a tlo fokotsa batho go palama, gobane ga gona motho yo e leng gore a karata go palama go ba go nna le batho ba e leng goreng maitseo a bona go le maitshwaro a jwa bone a se a siameng. Ke ka fao maitseo a bapalami le boitshwaro jwa bone ka bona bo e leng gore bo tlo fokotsa kapa bo tlo oketsa batho gore ba palame.

Ke maano a go tshwana le go melao gore bapalami le melao he ba palama difofane gore yo mongwe le yo mongwe a seke, a dule mo madulong a gagwe, a seke a ba le maitshwaro a a rileng a a sa lokang a a sa siamang. Melao eo e tshwanetse e, e diriwe go be le motho yo e leng gore e tla ba e leng gore o netefatsa gore ka mo sefofaneng melao eo e a latediwa.

Ke akanya gore ke dimotoro tse tse di tona tse di bitswang di-baki go ba di-van-e tse di ka morago ke akanya gore ke tsona tse e leng gore di sireletsegile go mootledi le ba bangwe mo ditseleng, gobane di kwalegile ebile di kgona go swara dilo tse tona, dilo tse dintsi ka nako e le nngwe. Di diretswe go swara dilo tse dintsi le dilo tse tona ka nako e le nngwe le gore batho ba sireletsege baotledi le mo ditseleng ba sireletsege.

Go ya ka tikologo ya ka, ke nagana gore ga dio, e fela tse ke bonang gore ke tsone tse di ka thusang ke morafe wa ga Zulu, ke seZulu thata. Ke ka fao ke bona ba e leng goreng ba tseba kgotsa ba sebetsa gantsi ka dipalangwa tsa go swana le, dipalangwa ke bona gantsi ba tsebang ka tsona go ba ba di sebedisang.

Fa go nale strike go ama badiri ka tsela eo ka go swana le gore badiri ba tlo palelwa fitlha mesebetsing, ba bangwe ba ka se fitlhe mesebetsing gobane ba sebedisa yona e leng di-bus-e, ba sebedisa tsona dibese. Ke ka fao e tlo bang bothata jo bogolo gobane mesebetsi ba ka se fitlhele mesebetsing ebile ba ka se fumane madi a bone.

Ke nagana gore dikgwetlho le ditharabololo tsa go tokafatsa kgwebisano ya lefatshe le go tokafatsa go tsamaisa dithoto e ka sebetsa sentle tota fa dinaga di a sebedisana ko mawatleng ka dikepe go tsamaisa dithoto, di a utlwana di a dira le kutlwano e leng gore e tlo sebeletsa dinaga kao fela.

Mo tseleng tlo go tlhokega se se botlhokwa ke dijo, ke metsi, dikobo go ba diaparo, go tlo tlhokega gape ka di-tools-u tsa go kgona go lokisa koloi lethaere le lengwe e le ka dulang gore go ka ba na le kotsi ya lethaere ke kgone go le kentsha le lengwe le madi.

Go tlo tlhokega dijo, metsi, dino, madi, le dikobo kgotsa diaparo tsa tsela, sellathekeng le ee.

O tshwanetse go tsebisa ba heno gore o sepela o ya kae, o dule o ntse o bua le bona, o netefatse gore koloi eo e siame for sepela leeto le tlo le tseyago. O boe gape o netefatse gore le wena o siame mmeleng, menaganong gore o ka tseya leeto leo, o tshware le madi for gore ga o ka diragala kotsi kapa selo nyana o kgone go lokiša .